Umqhubi webhayisekile kufuneka aqinisekise ukuba unayo i-helmet, iiglavu, izibane zangaphambili nezasemva, impahla ebonakala lula, i-reflective clothing. Iimpahla ezikhusela umzimba, knee and albow pads nebhayisekile ekwimeko entle. Oh nee-working brakes nekiti, nekiti yongxamiseko.

Xa izithuthi zikawonkewonke zingasebenzi ngenxa yoqhankqalazo abaqeshi kufuneka bavele nabasebenzi ngeendlela ezinjengokuba babavumele baxele xa benengxaki. Babavumele basebenze ekhaya ukuba kunokwenzeka, okanye ukucwangcisa iindlela ezizezinye zokuhamba. Bangenza neenzame zokunciphisa iiyure zomsebenzi ngelo xesha. Oku kubonisa uvelwano nokwakha ubudlelwane obuhle, nto leyo enceda ekukhuthazeni intsebenziswano nentlonipho emsebenzini.

Kufuneka umntu ajonge macala omabini phambi kokuba awele. Funeka aqaphele iindlela ezimiselweyo ahambe kwiindlela zabahambi ngeenyawo okanye kwiindlela ezinemigca yokuwela. Funeka asebenzise izibane zokuwela indlela, alinde kukhanye okuluhlaza phambi kokuwela ukuze awele xa sekhuselekileyo. Funeka anxibe impahla ebonakalayo ebusuku. Umntu angasebenzisi ifowuni xa ewela yaye umntu abe , abe nomonde angagijimi xa ewela indlela.

Iinkonzo ze-e-hailing ezifana neUber okanye uBolt zineenzuzo ezinintsi xa ziqhataniswa neeteksi zikawonkewonke. Zilula ukuzibiza usebenzisa ifowuni, ziyakhawuleza kwaye azifuni uba ulinde ixesha elide. Ukhuseleko luphuculiwe kuba uhambo lulandelwa yi-GPS kwaye ungabelana ngolwazi , ngolwazi nomntu omaziyo. Iimoto zihlala zicocekile kwaye zithuthuzela. Ixabiso lohambo libonakala kuqala ukuze ungamangali. Unokukhetha phakathi kweentlobo ngeentlobo zeenkonzo ngokweemfuno zakho.

IRobben Island yindawo ebalulekileyo kakhulu kwilizwe loMzantsi Afrika nakwimbali yomhlaba wonke. Le ndawo yayisetyenziswa njengendawo yokubopha izohlwayo, okanye omnye wabantu abadumileyo owayebanjwe apho umongameli wokuqala eMzantsi Afrika uNelson Mandela. IRobben Island ibonisa ibali elinzulu elinemfundiso ngenkululeko, ubunyani bongalingani kunye nonyamezela abantu abaninzi ababephantsi kwengcinezelo. Kuneendawo ezahlukeneyo zokundwendwela apho kukho unokubona igumbi lokugqibela likaMandela elalinikezelwe kuye. Iindawo zokuhlala, izohlwayo kunye nemiboniso eminintsi echaza imbali yeRobben Island.

Amaxabiso epetroli atshintsha ngenxa yezinto ezininzi ezifana nokuba abantu abaninzi bafuna ipetroli okanye ioyili ekwenziwa ngayo ipetroli ayifumaneki ngokulula okanye ayikho kakhulu. Kwakhona amazwe amaninzi anokuchaphazela amaxabiso ngenxa yezopolitiko okanye iintlawulo zokuhambisa. Ngoku ke amaxabiso epetroli awahlali efana kuba izinto ziyenza uba itshintshe rhoqo.

Iirenki zeeteksi zibalulekile ekuhambiseni abantu mihla le, kodwa kukho izinto imicelimngeni efana, efana neentlawulo ezingaqhelekanga kunye nokungahoyi imithetho yokhuseleko ngabaqhubi beeteksi. Izisombululo ziquka ukuqinisekisa uqeqesho kwabaqhubi beeteksi, ukusebenzisa itekhnoloji efana nee-apps ukubiza iiteksi okanye ukusebenzisana phakathi kwabahlali, abaqhubi kunye namagosa.

Njengepolisa lendlela ndingahlola iiteksi rhoqo ukuqinisekisa ukuba azidluli inani labakhweli elimiselweyo ukuze kuthintele ukulayisha. Uba ndifumana abaqhubi besophula umthetho ndiyathatha amanyathelo afana nokubhalisa amatikiti amatyala. Ndikwanceda nokwazisa amatikiti nabakhweli malunga nemingcipheko yokulayisha ngokugqithisekileyo ukuze wonke umntu akhuseleke emgaqweni.